Ke ka letsatsi leo ke neng ke qala ho kora ntlha ya ka ya pele sehlopheng sa ka sa bolo.

Ha ke sale monyenyane, re ne re bapala ka ntho le ha e le efe eo re e fumanang, majwe, terata, matini, dithupa. Re ile ra iketsetsa dintho tsa rona tsa ho bapala, le dipapadi tse kang dikoloi tsa terata le diketo. Re ne re bapala ka ntle le metswalle ha re tswa sekolong le mafelong a beke. E ne e le bonolo empa e tletse monate.

Setswalle sa dipapading se ho thusa ho sebetsa le le sehlopha. Ho ithuta ho tswa ho e mong, ho dula o tjheseha le ho theha dikamano tsa nnete.

Ngwanaka, ha o a sebetsa hantle dithutong tsa hao tsa sekolo. Mme ke bona eka o fetiswa ke di-game tsena fela. Mme ke tla di nka ke di behe o tla di sebedisa ha e le mafelo a beke kapa e se matsatsi a sekolo, mme e sita le ho dikolo di kwetswe. Ha e le ha jwale, ke batla o behe kelello ya hao dithutong tsa sekolo.

Ke rekile sekipa se nang le letshwao la sehlopha sa ka, ho bontsha tshehetso ya ka. Ke boetse ke na le kepisi, scarf, e sita le senotlolo se nang le mabitso a bona. Ka nako e nngwe ke ile ka fumana folakga eo ke lokelang ho e tsoka nakong ya dipapadi. Dintho tsena ka ofela di nthusa hore ke ikutlwe ke le haufi le sehlopha sa ka le ho bontsha lerato la ka ho bona ka boikgohomoso.

Ha ke ne ke sale monyenyane, ke ne ke rata ho bapala diketo, ke di rata. Re ne re bapala ka ntle le metswalle. Re tsheha haholo mme re ithabisa haholo. Ke ne ke ikutlwa ke thabile ke bile ke lokolohile nako le nako ha re bapala.

Abuti, ke hlokometse hore e sa le o bapala di e-Sports, o so o dula o qeta nako e ngata ho tsona. Mme mosebetsi wa hao ke ho ja le ho robala le ho dula o le ho di e-Sports. Mme seo se entse hore o eketsehe mmeleng. Mme ke kopa o leke ho fokotsa nako ya hao ka di e-Sports. O ko qalelle ho etsa dintho tse ding tse hlabollang kelello, jwalo ka bo ikwetlisa. Mme o ko nke le matsatsing ana o sa bapale di-game.

Ke thabile ho ba bang ke kgonang le hore ke ba jwetse hore na ke sebedisitse eng, ho etsa seo ke se phehileng. Mme ke ba tsebise le ka hore na re ka kopanang jwang ho thusanang ho pheha masutsa.

Ba ka, dipapadi tse ka morabaraba, chess le monopoly kapa dikarata. Ke dipapadi tseo di hlabollang kelello haholo. Hobane ke moo ho hlokehang hore nako le nako pele o bapala, o sebedise kelello hore o kgone ho iphumana o ntso ya pele le kgetlong le tlang. O seka iphumana ho se ho thwe o jelwe. Mme di ka le thusa ho hlabolla kelello.

Hobane ngwanaka ke se seng sa sebapadi se ileng sa etsa hore Afrika Borwa e hlole lekgetlong le fitileng la papadi ya rugby nakong eo e ne le makgaolakgang.

Bohlokwa ba ho bapala dipapadi mmeleng ya rona ke hore, di re thusa hore kelello e dula e hlabolohile. Masole a mmele a dule a sebetsa ka nako tsohle. Mme le madi a phalle hantle. Jwale le lefura le a theoha mmeleng.

Ho thibela sena, re lokela ho haha dibaka tsa dibapadi le ho qala dihlopha setjhabeng. Dipapadi di re boloka re phetse hantle, di re ruta tshebedisano mmoho le ho thusa bana ho latela ditoro tsa bona. Ka tsela ena, ha ho motho ya fasang ka lebaka la kgaello ya disebediswa.

Ee, hobane bana ba sejwalejwale, ha ba sa rata dipapadi. Hobane se ba nka nako ya bona e ngata ba kene dithethefatsing le ho sebedisa tahi. Mme seo se ba thibela haholo hore ba fitlhe ntlheng ya ho bapala.

Ee, hobane batho ba bang ba jive-ang e be e ba etsetsa tjhelete. Motho a ka etsa tjhelete e ngata haholo. Mme ha e ba e jive ho yena ebile e batla e le talente. Mme ehlile ke a dumela hore motho a ka iphedisa kapa hona ho jive-a e le ho etsa tjhelete.

Ee, sebakeng se re dulang ho sona ho na le mo ikwetlisetswang teng ntle le ho lefiswa tjhelete. Le ha ho na le dibaka tseo ho ka lefuwang tjhelete. Empa boholo ba dibaka tse mo sa lefiwing tjhelete, disebediswa ha se tsa maemong a nepahetseng. Hobane motho le motho o kena feela, mme ba bang ba senya.